Ngingasebenzisa ama-mic record, ngisebenzise ama-amplifier, nama-speakers.

Futhi baphoste njalo, futhi baphendule, baphawule uma abantu bekhuluma nabo.

Kungenzeka kuvuse imibuzo noma abantu bengavumelani naleyo nhlangano le esuke ukuxhasile, bagcine kwesinye isikhathi sebemshiya loyo muntu loyo, ngoba mhlambe, kuneyinsolo zokuthi kukhona okungale abazama ukukuthola laba abaxhasile.

Izinzuzo esezikhona manje ukuthi ngomakhalekhukhwini wamanje, senikwazi ukubonana nomuntu u okude le edolobheni, nikhulume nge-video call, nibonana ubuso nobuso, okuyinto eyayingenzeki kuqala.

Bakwenza ngokuthi baphoste njalo, futhi i-content elandelekayo. Baphinde baphendule futhi, uma kukhona obuza imibuzo.

Ngingazizwa kabi kakhulu ngoba kungcono ukhulumana umuntu onaye lona ombonayo ngaleso sikhathi, kunokhuluma nabantu bangaphandle nabantu ongababoni. Lokho kuwukuphazamiseka.

U-DJ Tira, kanye noDladla Mshunqisi. U-DJ Tira uyena owakhe kakhulu kuyiqqom, nomsindo, neyinsimbi, kanti uDladla Mshunqisi yena, noma likhona igqom, kodwa uyakhuluma yena kakhulu.

Kungaliwisa ibhizinisi kwenze ukuthi inkampani ingabisakwazi ukuqhubeka. Inkampani-ke kungamele ukuthi iqhamuke neyindlela ezintsha zobuchwepheshe ezingenza ukuthi iphinde futhi ibe relevant.

Kuningi okusuke sekushintshiwe kwingoma yekhava, kwanandiswa ngendlela efanele noma usuke uqhathanisa nengoma le yoqobo.

Inkinga yokuqala engingayilungisa, inkinga eyeyidakamizwa, ehlasele abantu abasebasha. Idivayisi yami le ingangisiza ngokuthi ingibambela la bantu okuyibona abesabalalisa iyidakamizwa emphakathini yangasemakhaya noma yangakithi ethuthukayo.

Bangakwenza lokhu ngokuthi imigomo yabo bayibhale phansi kahle ngokulandelana futhi bazenzele ama-reminder azobakhumbuza ukuthi kumele bakwenze nini, noma uma sebekwenzile futhi, iphinde isho futhi ukuthi sebekwenzile-ke manje, kube khona la be-tick-a khona.

Isigcawu eshisa engisitholile u-Spotify, siye senginikeza abaculi abasha kanjalo neyingoma ezintsha.

Wona kakhulu kuba nzima ukuthi bakwazi ukuyithintela, bazibonele bazisebenzisele. Ngicabanga ukuthi kumele bakhelwe kodwa nabo ama-screens angafi kalula ukuze bakwazi ukuhlezi bezithintela ngaso sonke isikhathi.

I-jazz iyanensa kakhulu, uma uwumuntu ongayijwayele ingawenza ulale, kanti i-hip hop yona iyajabuleka, bese le eyomdanso, uma ungakwazi ukudansa ayijwayele uthandeka kakhulu kuwe.

Ine-front camera enhle kakhulu yokuthatha izithombe, kanye ne-space sokugcina amavidiyo kanye nezithombe, iya.

Kuhlezi yikho kusengcupheni ngaso sonke isikhathi yama-scammer, asuke ezosebenzisa imininingwane yakho ukuvula ikhadi lakho, bese entshontsha imali. So, ngaso sonke isikhathi engathi ungasebenzisana nebhange ethi lihlezi liku-check-ela ngaso sonke isikhathi, futhi livala lezi .

Kumele kube ne-contract ebhalwe phansi, esuke ichaza kabanzi mayelana nokusebenzisana nemigomo, ukuze kungabikhona ukungaboni ngasolinyo.

Sithanda ukukhumbula lezo ngoma ezaduma kakhulu, kanye nalezo ngoma ezazithandwa ngabantu kakhulu, nezaculwa isikhathi eside. Izona-ke ezihlala emqondweni, ziye nalaphaya kwindawo ecashile yomqondo, zifike zihlale khona.